Mhlobo wam, ukufaka ibhanti xa ukhwele emotweni kubaluleke kakhulu. Kwenza uba ukuba kukho imoto engqubeka kuwe wazi uba ukhuselekile kwaye ubuso kunye nomzimba wakho awuzubethakala, uzosindiswa libhanti eli ulifakileyo.

Xa ufika kwisikhululo seenqwelomoya funeka uqiniseke uyayimamela yonke imiyalelo oyinikwayo. Mhla wonke umntu sehleli phantsi, ukufakwa kwe-seatbelt xa inqwelomoya izowuphakama iye emoyeni.

Ewe, ukhuseleko luyinto ekhathazayo xa uhamba ngebhayisekile. Umzekelo, iimeko esiye sidibane nazo yinto yokuba umntu uye abethakale elityeni engalindelekanga abe enganxibanga kwizinto zokhuseleko.

Njengapolisa lendlela, kufuneka uqinisekise okokuba umqhubi lowo weteksi ubhatalela i-fine kwaye abantu abadlulileyo kweli nani likwitekisi bagxidiswe kwiteksi leyo.

Kungokuba izinto zemoto ziyadura, kwaye abantu bazama iindlela ezininzi zokokuba bangenise imali.

Sasibheka eMonti kunye nabahlobo bam, sisuka kwidolophu ekubizwa yiSomerset East. Kwakumnandi kakhulu kuba iinto zokuqala esayenza kukuthenga ukutya nezinto esinqwenela uzisela. Kubaliswa amabali, kuculwe, ibe yiyo yonke loo nto imnandi.

Abantu bayakwazi ukuthumelisa izinto zabo ngooUber okanye ooBolt. Uyakwazi ufaka, umzekelo, izinto zendlu okanye ukutya okanye ikeyiki kuloo ndawo ubuyenzise kuyo. Kwaye ziyafikeleleka ngaphezu kuneteksi.

Ndiyakhumbula ndifuna ukothusa umzala wam ngesipho ezandimthengele sona esemsebenzini kuba zandingakwazanga ukuya mna, ndathumelisa uBolt ayise.

Ewe, ingasebenza kakhulu kuba zonke iiteksi zizobe zifikelela kuwo wonke umntu zibe zingafikeleli kwabathile kodwa. Nalapho ingenomali yabo izawube inyukile ithe xaxa.

Into ayayenza lula uhambo lwam kwakukuba zandikunye nabahlobo bam. Kwaye sizonwabele, sibalise amabali, kulalwa, kutyiwa indlela yonke.

Iyasibetha kakhulu indaba yokuba kunyuswe amaxabiso okukhwela ibhasi. Okokuqala, umntu ophangelayo unyanzelekile intokuba avuke ebhedini ukuze ayifumane ibhasi ngexesha. Okanye ukuba akayifumananga azame iindlela zokuba abe nemali yokukhwela iteksi.

Ndingadibana kunye namapolisa kwenzele uba apho ndiya khona kunye naba bantu basephesheya bahleli nje basecan'kwethu ukuqinisekisa ukhuseleko lwabo nezinto zabo.

Ndingangathandi, ngoba uye ufumanise intokuba kukho iiteksi ezilinani elithile ezibheka kwizikolo ezithile, baphinde bagcwalise iiteksi ngamanani aphezulu kunanga bekumaba akhona.

Abantu baye babe neengxaki zokuba izinto abazithumelisileyo ngezi moto ziye zingafiki. Ziye zithathwe ngaba bantu baqhuba ezi moto kwaye bazixelele intokuba abazubuyela kwaba 'ntu, bangabanjwa nobanjwa.

Mna ndicebisa intokuba abantu baze nezingxaki bathi bayazifumana kuloliwe, ukwenzela uba amagosa ezothutho aqinisekise ukuba zonke ezi zikhalazo ziziswe ngabantu ziyalungiswa.